URobert ingamusiza kakhulu i-overdraft facility ngenxa yokuthi usezikweletini eziningi kanti imali yakhe izophatheka kahle.

Ingaletha ukukhathazeka okukhulu kimi ngenxa yokucindezeleka yokuthi kumele ngikhokhe ngokushesha.

Ukuthi uma kukhona ofuna ukuwukhipha akhulume nalo omunye ahlanganise naye, umuntu angakwazi ukuvela ahambe ayoyikhiphela.

Ukungenela umshwalense ozongisiza kakhulu usize nomndeni wami, ne-medical aid ngiyikhokhele kahle.

Ibhange elagqama kakhulu kimi u-Capitec.

Ngingaqale ngibheke ukuthi iziphi izikhungo ezinganginika i-medical aid ngamanani engingakwazi ukuwamela, mase ngiyaqhathanisa ngihambe nalokhu okuzohambisana nami.

Ngaphoxeka kakhulu ngiya kwelinye ibhange ngiyofuna usizo lwezimali ngangalithola, ngangaphatheka kahle babengiphendula kabi.

Nganeliseka kakhulu ngoba kwashesha isikhungo engangiya kuso sasiphrofeshinali, sikwazi ukusebenzisana nami.

Isizathu sokuthi ngikhethe le akhawunti ukuthi ngabona ukuthi kakhulu kuyo.

Amaphepha azodingakala noma amadokhumenti adingakalayo uma uzo-apply-ela i-UIF, incwadi yokuthi usuyekile kumphathi, incwadi yokuthi uyeke nini.

Umshwalense wemoto kumele uwukhethe ngokuthi uhambisane nawe, uma uhlala endaweni enobungozi kuzomele ukhethe umshwalense okhokha kakhulu.

Kubalulekile ukuthi ube nomshwalense owempilo noma umshwalensi wokuvikela izinto onazo noma ovikela umndeni wakho, kuse uma usungasekho ukwazi usale u-right.

Bangahlezi be-right ngoba bangaphunyelwa izizumbulu nezizumbulu zezimali.

Ngingazizwa ngibuhlungu kakhulu ngokulahlekelwa imali engizobe ngiyitshalile.

Ngingathanda kakhulu ukuthola i-overdraft enemali encane yonyaka.

Ukuthi kukwazi ukuncwabeka uma kukhona odlulayo nokuthi abantu bathole ukudla.

Liwusizo kakhulu kwabantu abanenkinga.

Ukuthi kuyo yonke into abayenzayo idinge ubuso bakho siqu.

Ngihlela ukuthi ngikwazi ukuyophrinta ama-CV njengoba ngingasasebenzi ngikwazi ukuyofuna umsebenzi.

Umshwalense ubalulekile kakhulu.

Ngizizwa ngijabule kakhulu ngalolu hlelo, lusiza kakhulu.

Ingxoxo kungamele iqale eli ukuze wonke umuntu ezozizwa ephephile.

Isiza kakhulu uma ubeke izimali zakho uzitshalile.

Ngingagxula kwinzalo ngoba iyona ezowenza kube nzima.

Term life into yesikhashana, impilo yonke iyona ebalulekile, ayinabo ubungozi nempilo yendawo yonke, universal life.

Kubalulekile kumele uyithathile umshwalense ukuze uzovikeleka.

Ukukhetha umshwalense ozohambisana nempilo yakho kanye neyomndeni wakho.

Iyakusiza ukuthi ukwazi ukuqhuba kahle uma emalini kubheda.

Khadi okukweleta or amakhadi esikweletu mahle ngokuthi uyasizakala ngesikhathi udinga usizo, mabi ngokuthi uyisebenzisa nasey'ndaweni ezingafanele imali.

Amazwe lapha okubolekwa khona izimali kakhulu ngokweqile, ilapho imisebenzi emincane khona.

Umuntu oqhelile ohlala endaweni eqhelile kubalulekile akwazi ukusebenzisa umakhalekhukhwini ukuze enze zonke izinto zakhe ey'malelana nebhange ukunika abantu kumakhalekhukhwini imali, zikhona izindlela zokwenza konke lokho, akhona amabhenki sekulula manje uku-transfer-ya imali.

Bengingaphatheka kabi kodwa bengingabheka ezinye indawo lapha abebengangivuma khona ukuthi ngisebenzise or ngithole i-medical aid yami.

Kungangilethela impumuzo kakhulu ngoba usuke ekude, lokhu kungenza izinto zibe lula ukuthi imali ifinyelele kuye.